Vha nga dzi vhiga ngau founela vha tshiimiswa tshi no shumana na zwe zwo zwithu zwa u diḽa na vhathu vhane vha kho fhura vhathu kana u founela mapholisa zwithu zwoyaho ngauralo.

Vha nga vha thusa ngau sa vhafha mishumo minzhi vhukuma gauri vhatea uwana tshifhinga tsha u vhala na u guda vha hayani, zwino u sa vhafha mushumo zwivha thusa nga maanḓa.

Dzo fhambana vhukuma ngauri data dziya ngo fhambanana huna dzine dzina mutengo wa nnṱha vhukuma nadza wa fhasi, zwino dzo fhambana vhukati ha vha netshedzi.

E, ndono vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱalela mbekanyamushumo ya muvhango u tovha ndi kho tou thetshelesa luambo lwa hashu lwu tshi khou ambiwa ngori ndi luambo lune nda lu funesa lwa Tshivenḓa.

Ndono guda zwithu zwinzhi vhukuma unga uri shango ḽo itisa hani matshilele shangoni na zwithu zwinzhi zwa shango mashango uya ngo fhambanana.

Dzi hone dzo ḓala vhukuma u fana nadza kha Phalaphala FM dzine dzivha dzi tshi kho amba nga ho fhaṱa. Zwithu zwingaho tshitshavha, matshilele na mini no konḓelela.

Ndi pfa vhuṱungu badi ngauri data ndi tshithu tshine tsha ṱavhanya u fhela ende huvha huna zwithu zwinzhi zwine ravha ri kho nyaga u zwi shumisa u fana na u dzhena kha inthanethe zwino dzi tshi fhela dzivha dzo ntsia.

Ndi funa mimuvi ya kale ngauri mi muvi miswa, yo no ḓalesa u dovholola ha zwithu u fana na mimuvi ine wono vhono uri ma tambele aya, na kha mimuvi ya kale ihone zwino minzhi huvha hu kho kopiwa zwithu.

Zwi nthusa uri ndi pfa ndi tsini na khonani dzanga ngauri ndi vhone vhathu vhane vha funa zwa mitambo u fhirisa muṱa wa hashu.

Ndi mitambo ingaho bola dza milenzhe, voli ball, basketball ndiyone mitambo ine nda takalela u yi vhona kha tshumelo dza matangwa.

Ndi luambo lwa tshikhuwa lwa tshiisimani, ndi lwone luambo lwune ndi shumisa lwone ngauri vhathu vhanzhi vha shumisa lwone, ndi lwone lwo pfeseseya.

Ussd ndi yone nḓila ya khwine, u ya kona u nanga data dzau zwavhuḓi, zwino vhengeleni u to nangeliwa nga muṅwe muthu mara u kho amba uri dzifhiyo mara nne ndi takalela u to nanga ngau.

Vidiyo dza khomedi kana dzomvumvusa dza dzijoke dzine ndivha ndi khopfa vhona zwiṅwe zwithu ngaha dzi joke uri ndi kone upfa ndo takala arali ndina mathada kana.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngori zwithu zwinzhi zwine zwa itea kha mimuvi ndi vhitshilo zwiṅwe zwivha zwi tshi kho u gudisa vhutshilo, zwithu zwine na zwithu na u ḓivha zwithu zwine a u.

Ee, ndono vhuya nda shandukela ngauri data dza dza hone a dzi lengi a dzi dzhiyi tshikhala tshilapfu dzi ya ṱavhanya dza fhela, u nga si ḓivhe uri dzivha dzi kho ḽiwa nga mini zwino nda zwiita uri ndi shandukele kha muṅwe ende husina u khakha kha founu yanga no touri data dza ano maḓuvha.

Tshithu tshine tshantsinyusa ndi mutengo ngori mutengo wahone wa data dza fhano Afrika Tshipembe, u nṱhesa lune a dzi rengeyi dzi ya ḓura vhukuma luvhavhaho.

Tsha ndeme ndi tsha uri muvi minzhi ivha ina u gudisa kana ugu uri u ḓovha u khoguda tshiṅwe tshithu khawo na u ḓimvumvusa ufhirisa uvha ukhoita zwithu zwiṅwevho waḓi vhonela muvi wau.

Ee ngauri huna zwithi zwine tshiṅwe tshifhinga wabalelwa upfesesa luambo wo bala upfa luambo wari u kho nyaga uita hezwo zwithu wa balelwa nga nṱhani ha luambo fhedzi.

Ndi tevhela mitambo ya, ya dzitshaka nga maanḓa ngori ndi yone ine uvha ukho guda zwiṅwe zwithu zwine awu zwiḓivhi u fhirisa u vhona ine u vho iḓivha.

Ndinga themendela mbekanyamushumo yazwo ya uvha na zwa, ya uvha na zwa vhutswotswi zwo tswela zwo tsweliwa zwithu no utswa zwithu ya tambela uri a dzhenele khayo a thetshelese a gude maybe ulwa na zwithu zwiṅwe ndizwa.

Ee huna tshanduko vhukuma ngauri muvi ya kale naya zwino yo fhambana vhukuma nga khwalithi ngauri yo fhambana ngavhu nga kuvhonele kwanga zwithu zwinzhi zwono tshentsha, na dzigoloi na zwithu zwono shumiswa nga ngomu khayo zwo fhambana.

Dzo dzi dzhiyela vhudzulo ngauri zwa zwastrimu a zwi ṱoḓi uri urenge CD, zwino DVD i ṱoḓo uri u renge na dzi CD zwino strimingi u to shumisa data dzau husina na thaidzo ahuna na nidi ya uri uṱwe u khoya.

Zwo shandula ngauri a hu tshena ṱhoḓea yauri muthu aṱwe a khoya kiḽasini u funziwa zwino u ya kona u guda nga inthanethe zwine zwiyaleludza tshifhinga nauri anga guda huṅwe na.

Zwi ngavha thusa ngauri huna vhathu vhane a vha pfesesi tshikhuwa zwino zwingavha thusa nga maanḓa vhukuma ngauri vha ḓo kona u nanga luambo lwa havho lune vha lupfesesa ende zwi ḓo vha ita uri vha shumise dzi thekinolodzhi zwino harali vha sa pfesesi luambo lwa.

Ee ndi a tendelana nazwo ngori data ndi zwithu zwi konḓaho vhukuma uri uḓi wane u khou swikelela data i ḓuraho ivha yo no tovha pfhanelo ya mutheo.

Ndi nga lwela u shumisa data dza u shumisa puḽane ya u tshimbila ha data dzine nda khou dzi shumisa ngori maṅwe mashango wa wana sim khadi yapo i si kho shuma zwine zwa ḓo ita uri u tea u vha u na data dzau dzine dza ḓo shuma nga hanengei.

Ndo no vhuya nda zwi pfha muṅwe a khou zwi amba mara ndi pfha ungari ndi muhumbulo wa khwine vhukuma lune vhathu vha vha vha tshi khou amba na dokotela nga computer kana vha khou tou shumisa founu.

Zwinga thusa vhathu vhane vha vha kule na dokotela na vhathu vhane mashango a vho a kule na zwibadela. A vha ṱalutshedza uri vha nga ita mini na uri kharali zwi so a vha ite mini vho lindela u ḓo dzhiwa ṱhamusi nga ambuḽentse.

Ee nda tshi nga lingedza u vhona dokotela nga founu uri a nṱalutshedze uri vhulwadze hanga ndi vhulwadze vhufhio, zwono vhuya zwaitea kale kha nṋe nda zwi pfha uri ndi khou u ṱoḓa dokotela uri kana ndi to amba nae nga khoḽo a mmbudze uri zwithu zwanga zwinga thusalea hani nahone a mphe fhulufhelo.

Ndi ya uri iya vha thusa nga maanḓa u fhirisa u ita nthuni uri vhaḓi wane vha kho to uya sibadela straight vha ḓi thusalea na musi vha tshe mahayani.

Ndi zwauri hu tea u to shumisa vhathu vhane vha kule kule na zwibadela vhathu vhane ambuḽentse khavho dzia lenga u swika vhathu vhane vha vha kule na zwibadela na madokotela.

Ndi mufuda wa muzika wa hip hop ngauri vhathu vha vha vha khou amba nga ha matshilo avho na u gudisa vhathu vhutshilo uri zwi so u itisa hani.

Ndi shumisa nga maanḓa YouTube ngauri YouTube ndi yone ine ndi vha ndi khou kona u vhona na vhathu na dzi video dzedzo athi thu tu lidza fhedzi ndi vha ndi khou vhona na na dzi video dza hone.

Zwino zwo no leluwa muzika wa konoto u lidza mara wa konḓa u wana muzika munzhi na uri wa konoto u downloader wa to dzhena kha founu yau wa lidza kha founu yawe.

Ndi takalela nga maanḓa u tou vhona dzividiyo, ngauri ndi namba nda ndi tshikho vhona na zwono kho iteaho na vhathu vha kho imba honoyo honolwo luimbo.

Ndi luimbo lwa K O lwa skhanda love lu ngita uri ndi pfhe ndo takala naho vhutshilo vhu tshi kho konḓa ngauri ndi muzika u ṱungufhadzaho ndi muzika une u nkhumbudza zwa kale.

Ngauri vha shavha uri huḓo itea zwithu zwo bvaho kha TV zwino that's why hu tshi tea uvha na mutevhe wo teaho.

Ndi nga shumisa zwithu zwi ngaho TikTok uri muzika hoyo u kone u vhonala.

Ndi app inopfi Facebook ndi yone ine i anḓadza mafhungo nga maanḓa ndi yone ine nda i tsheka nga maanḓa nga matsheloni nda ḓivha mafhungo a shango.

Yo shandula ngauri zwithu zwinzhi ri vho to zwi wana kha founu na uri ri vho to amba nga founu a ri tsha sokou ṱangana nga maanḓa.

Ndi Whatsapp na Facebook nga maanḓesa Whatsapp ngori ndi hune ra kona u amba hone na u vhona zwithu zwi kho iteaho matshiloni a vhathu na zwithu zwi kho iteaho shangoni.

Ndo no dzhia tshifhinga tshilapfu nyana ndi siho kha nyandadzamafhungo zwone ho vha hu si khou tshilea ngori ha hu sina zwine nda kho ḓivha nga ha vhutshilo ngori magurannda a zwino ha tsha shuma.

Yo khwinisa nga maanḓa vhukuma ngori u davhidzana nga nyanḓadzamafhungo ndi zwone zwa khwine.

Ndi uri ndi linganyisa ngauri tshifhinga tsha nga tsha tsha nyanḓadzamafhungo tshi thaidzo ndi ya uri tshi a lenga nga maanḓa kharali muthu u kho amba naye mara hezwi u naye na matshilisano a straight uya kona u amba naye na pfesesana u ṱavhanya.

Ndi wa uri a thi iti zwo uri ndi twe ndi khou tshimbila ndi tshi khoyo u amba na muthu ndi to shumisa luṱingo lwanga nda amba nae.

Ndi nwala zwithu zwingaho zwithu zwi kho iteaho kha tshitshavha shangoni na zwithu zwine vhathu vha khou tshilisa zwone zwithu zwine zwa elana na na na tshitshavha.

Ndi ya uri nyanḓadza mafhungo ndi yone ine ya kho leludza zwithu vhutshiloni.

Ndi yono nthusa nga maanḓa nga tshifhinga tsha shishi ndi kho tea u founela muthu ndi khou tea u amba na muṅwe muthu nga zwithu zwa shishi nda to mu founela kana nda amba nae na nga mesedzhi ra fhindulana zwa thusalea.